Ukuba nendawo yokugcina isivuno sakho kubalulekile njengomlimi kuba kuyanceda ukuthi isivuno sakho singangundi, isivuno sakho singadibani neemvula okanye izikhukhula, isivuno sakho singamoshwa nazizilwanyana.

Njengomfama ndingathanda ukulima ii-grapes kuba zineswekile kwaye ziyakwazi ukungundiseka.

Ndingathi iindlela zokuvelisa amaqanda kufuneka ube ngumfama weenkukhu. Ufuye iinkukhu ezininzi ukuze ukwazi ukuthengisela abo bawadingayo amaqanda okanye uthengisele ezo ii-business ziwadingayo amaqanda.

Ndingathanda ukubacebisa ukuba basenge ubisi baluthengise kwiinkampani ezinkulu okanye kwiinkampani ezisakhulayo ukuze bakwazi ukuthengela abantwana abancinci izihlangu zesikolo.

Ndicinga ukuba baza kuyithenga kuba beyazi ukuba ndingumfama waloo ndawo ovelisa imifino. Bayayazi ukuthi xa beyidinga bazokwazi ukuyifumana njengoba ndingumfama.

Bendiyathanda ukuba sikwazi ukubamba ixesha lomsebenzi, silazi ixesha lomsebenzi, sikwazi nokusebenzisana singamaqembu okanye singamaqela.

Phambi kokuba utyale indlela onochumisa ngayo umhlaba kudibanisa uthuthu neengqathani.

Imifino eye iyilungele imo yezulu yasehlotyeni ndingathi ngunomdlomboyi.

Njengomfama ofuye iinkukhu ufumana lukhulu kwiinkukhu ngoba iinkukhu ziyazala amaqanda. Uyakwazi uthatha lawo maqanda lawo uwathegise ukuze ufumane imali kwaye ungakwazi ukuzifukamisa kukhule ezinye iinkukhu yande , lande ishishini lakho ukwazi uthengisa loo mantshontsho. Ungakhona nokuyifumana imali ngaloo ndlela.

Ndingacebisa umakhulu ngokuba aqale ishishini lokuthengisa amaqanda kwinkampani zasemakhaya okanye kubahlali emakhaya ukuze akwazi ukuncedisana nemeko yakhe yenkamnkam.

Kuba abanye abantu baseMzantsi bayahluleka ziifama okanye loo nto inceda abantu abakwaziyo, abazaziyo ukuba bazokwazi ukumelana nezolimo.

Ndingathanda ukuthi kunganzima kakhulu kuba loo nto leyo ingenza umsebenzi omninzi kumafama kuba kaloku kuzokugcwala ukhula kuloo fama leyo yentsangu.

Ndicinga ukuba kufuneka ube ngumntu okwaziyo ukusebenza nabantu, ube ngumntu okwaziyo ukusebenza nakweyiphi na isimo sezulu, ube ngumntu ofunayo ukufunda kakhulu ngamsebenzi wakho malunga nezilwanyana kunye nezityalo. Ube ngumntu ozokwazi nokuqhuba ukuze ngamaxesha okutyala ukwazi ukuqhuba i-tractor.

Ewe, ndicinga njalo kuba kaloku funeke bathi nabo bacinga ukukuncedisa kwesi sicelo osifakayo babone ukuba uzama kanjani, bazibone iinzame, iinzame zakho malunga nefama yakho, babone ukuthi uyiqale nini le fama yakho kwaye ngoku ukweliphi uxandu ngefama yakho. Nabo babone ukuba bangakuncedisa njani, babone ukuba ungumntu oyithandayo le nto uyenzayo akuba ufuna isicelo kuba ufuna loo nto banokuncedisa ngayo ibe iyinto ezawuqalwa ngoku, bayibone ukuba nawe uyayizama le nto.

Ndicinga ukuba bangaba kukhuphiswano neefama ezinkulu kwaye abanoba namali yoneleyo ukuze bakwazi ukuthenga ezinye izinto ezishotayo kwiifama, njengezinto zolima izinto ezinjengeetrekthara.

Into endinoyenza kuthenga amatanki ndikwazi ukuba ndigcine amanzi ngexesha iimvula zisanethayo ukuze azokwazi ukundigcina andincede ngexesha leembalela ndikwazi ukunkcenkceshela izityalo zam.

Ukutya okusenkonxeni kuyakwazi ukuhlala ixesha elide noba akusetyenziswa kuyakwazi ugcineleka. Akuboli lula kwaye ukutya okusenkonxeni kulula ukuthi ukwenze.

Kuqala ndigalele umgquba phambi kokuba ndilime ukuze umhlaba uchume.

Ndicinga ukuba funeke avule ezinye iintsimi, aqale ezinye intsimi zolimo lokutya, loo nto leyo izawukwenza ukuba abantu bakwazi ukuqashwa kwezo ntsimi njengoba into enefama idinga abantu abanintsi.

Inefuthe elinintsi kakhulu njengoba ifama idinga unakekelwa kwaye ifama idinga abantu, ngoko ke ifama iba nabona baqashwa banintsi ngoba inomsebenzi omninzi.

Yimbewu ye-avocado nembewu yemango.

Inefuthe elihle kakhulu kuba kuye kuthi xa kugqiba kuna umfama efuna ukulima, umqhubi we-tractor usebenza lula kumhlaba obukhe wanethwa.

Kufuneka usike inyama yakho ibe ncinci, ufake iviniiga nezipayisi zakho, uthathe loo nyama yakho uyihenge, uyilinde ukuba yome. Emva koko uphinde futhi uyisike ube sowuyayitya.

Ukuqinikesekisa ukuba imfuyo yam iyagonywa ndiye ndizehlule imfuyo yam egonyiwe nengekagonywa, kwaye kubalulekile ukuba ndingonye ngoba kaloku njengoba imfuyo inintsi kwaye ihlala endaweni eyi-one and kwaye itya endaweni eyi-one, kulula ukuba yosulelelane. Ukuba ndifumene eso sigulo kwenye yezo mfuyo, kunyanzelekile ukuba zonke zigonywe ngoba andiyazi neyona yona engasulelekanga.

Kungenxa yokwanda kweendleko zokukhulisa iihagu kunye nezifo.

Ndicinga ukuba ikhona kuba funeke umlimi oqhuba itrektara akwazi ukumane ejonga ukuba ngaba yiyo na le nto ayenzayo okanye akwazi ukujonga phambili kwakhe, kufuneka akwazi ukubona.